Temothuo ya leruo ya diphologolo ya naga e botlhokwa thata mo lephateng la temothuo e nngwe ya ditlhokego tsa mantlha a ikonomi ya lefatshe le le atogileng. E na le seabe se segolo mo ikonoming, mo go akaretsang go tlhagisa dijo tse di jaaka nama, mašwi le mae. Dikgwetlho tse dikgolo tsa temothuo go tlhoka ditlamelo le thekenoloji ya sejo senweng tse di siameng, dijo tsa diphologolo. Mabaka a maitsholo a temothuo ya leruo le diphologolo ke sediriswa sa botshelo le poelo mo ditlhopheng tse dinnye tsa baagi le go tokafatsa pabalesego ya dijo, go fokotsa tlala. Seabe mo tlhalolong ya metseselegae e oketsa kago ya matshelo a baagi le go rotloetsa kgolo ya dithoto mo metseng.

Nnyaa, go tsamaisa diphologolo ko ngakeng go thusa gore diphedi di nne di le botsogo, go oketse kgolo, tlhagiso ya nama, mašwi le mafura ke ntlha e botlhokwa thata mo temothuong e e atlegileng ya diphologolo.

Ke go tlhoka phepo e e lekaneng le e e nang le boleng, pelo ya dijo e e kwa tlase, tlhokego ya dipholo tsa boloko kgotsa ya maema. Dintlha tse di tokafatsang mekgwa ya go rua dipodi le boleng jwa dikumo, go rotloetsa tlhokomelo ya ngaka, di thibela malwetse, ditlhatlhobo tsa ka metlha le kalafi ka nako.

Temothuo ya segompieno e lebane le ditšhono tse dikgolo tse di ka tokafatsang tlhagiso, boleng le tshireletso ya dijo. Le fa go ntse jalo, e tlhoka maano a matona, thuto le go tsenngwa mo tirisong ga thekenoloji go fenya dikgwetlho tse di amanang le tikologo, phitlhelelo ya thekenoloji le pabalesego ya dijo.

Go lema rooibos go sireletsa tikologo ka go tshegetsa mefuta-futa ya dimela le diphologolo, go fokotsa tiriso ya metsi. Go dirisa mekgwa e ya temo le go rotloetsa temothuo e e amogelwang ke tikologo. Ke sekai se se siameng sa temothuo e kopaneng le pabalesego ya tlholego.

Tsala, merogo e o e jalang mo gae e buisa dipolelo tsa tikologo, lorato le tlhokomelo. Ke gone ka mo o tatso ya yone e nnang botlhokwa, botshe le e e tletseng maatla. Ga se fela dijo, ke poelo ya maiteko a gago.

Tsala, avocado ga se fela leungo le le humileng, ke letlotlo la temo. Fa o jala ka tlhokomelo mo dingwageng tse mmalwa, o tla nna le polase e e tlisang poelo, dijo tse di itekanetseng le boleng jo bo kwa godimo jwa botshelo. Simolola ka setlhare se se siameng se se rategang mme o letle setlhare se go rute boitshoko le pabalesego ya tlhago. Go kotula leungo la avocado, leungo lo kotulwa fa le setse le butswitse mo setlhareng mme le nna le monate fa le butswela mo ntlong. Tlamehile o le sireletse ka malwetse a a jaaka root rot a a ka senyang motheo. Fokotsa metsi a a feteletseng. Setlha sa go jala avocado, avocado e jaliwa mo ditlhaloganyong tse di kwa godimo, mo dikarolong tse di nang le bo bosa jo bo boteng, sub tropical to tropical climates. Go tlhoma setlhare, avocado ga e jaliwe ka peo fela, le fa go kgonega go tsaya nako e telele go mela.

Ga e na caffeine. Batho ba le bantsi ba itlhopela rooibos-o ka gonne ga e na caffeine-e, e leng se se siameng mo bathong ba ba sa kgoneng go tshwara caffeine-e kgotsa ba ba lekang go fokotsa go tshwenyega kgotsa go tlhobaela bosigo. Ditlamelo tsa boitekanelo, rooibos-o e humile ka antioxidants tse di thusang go lwantsha dikhutsa le go sireletsa mmele. E ka thusa mo go fokotsa kgatelelo ya madi, go tokafatsa botsogo jwa pelo, go tokafatsa letlalo le thulaganyo ya diphilo. Tatso e e bonolo, e monate ka tlholego, rooibos-o e na le tatso e e rategang. Ga e bogale jaaka mefuta e mengwe ya tee. E monate le fa e sa tsengwa , mme e bo e monyegela batho ba ba sa rateng dinoko tse di bogale. E bolokega mo bana le bo mma ka gonne ga e na caffeine-e. Rooibos-o e ka newa le bana le bo mma e sena matshwenyego.

Nka tlhopha dijalo tse di siameng, nka dira dipatlisiso tsa mmaraka, nka tlhatlhoba mmu le metsi, ke rulaganya leano la temo, ke bona ditlamelo le madi, ke thapa badiri kgotsa ithuti, ke tlhokomela tikologo ke thibela malwetse ka nako, ke kotula ka tsela e e siameng, ke rekisa ka botlhale. Ka mokgwa ono, polase e ka gola ka botswerere, e nne le poelo, e bo e tsweletse ka dingwaga di le dintsi.

Ka boammaaruri gore mefuta ya dikgogo e mentsi. Mme fa o batla go dira letseno ka bonako mo polasing, go tshwanetse go tlhopha mofuta o o atang ka potlako, o tsholang mae kgotsa nama ka bontsi, mme o bo o ikamogela maemo a tikologo ya gago. Fa ke mofuta o siametseng balemirui ba ba batlang letseno ka bonako le mabaka a gore ke . Kgogo ya broiler ke mofuta wa dikgogo tse di ruiwang go tlhagisa nama ka bonako. Go ata ka bonako, fa o lema ka bonako go nna le mephato e e leng mmalwa mo ngwageng. O dira letseno le le potlakileng. Kgogo ya layers, mofuta wa dikgogo tse di ruiwang go tlhagisa mae ka palo e kgolo. Kgogo ya dual purpose ke mofuta o kgonang go tlhagisa nama le mae ka bonako, le motswerere mo dipolaseng tse dinnye.

Go kgetlha ke go tsaya dipholoso kgotsa dijalo tse di nang le bokgoni jo bo kwa godimo, boitshoko jo bo siameng le bokgoni jwa go itekanela le maemo a tikologo, go netefatsa katlego ya temo le go oketsa letseno mo dipolaseng. Ka go dira thulaganyo e e siameng ya go kgetlha, balemi ba ka fetola polase ya bone go nna ya setso se se itekanetseng, se se tswelelang pele le se se atlegileng.

Fa o na le dipitse, o tshegetsa polase ya gago ka ditsela tse dintsi, go tlisa letseno, go tokafatsa botsogo, go sireletsa tikologo, le go thusa mo tsamaisong ya dijo. Dipitse ke karolo e e botlhokwa mo polaseng, ebile di ka nna sediriswa se se maatla sa kgolo ya letseno le tshegetso ya lelapa. Fa o batla go ka thusa ka mekgwa e e siameng ya go rua dipitse le go atolosa polase ya gago ka tsone. Se o ka se bonang fa o na le dipitse mo polaseng, tsholofelo ya letseno e e tswelelang ka ntlha ya tlhagiso ya nama le matlhare, go fetsa diteko, le go thusa mo metlheng ya tshenyo, go tsweletsa botsogo jwa lelapa, go tsenya letsenelelo le le tswelelang, go tlhagisa dijo, go rulaganya lefelo la kgotla, go rulaganya lefelo la polase. Tseo ke botlhokwa jwa go nna le dipitse mo polaseng.

Thuto le kwetliso, diyunibesithi le di-college tsa temothuo di fana ka dithuto tse di farologaneng tse di thusang batho go ithuta ka mekgwa e mešwa ya temo, ruiwa, tlhagiso ya dijo, le tsone di ka bona tse di dirang mo lephateng la temothuo. Melao ya badiri le seabe sa tsone mo go bopeng, katiso, le ditšhono tsa tiro mo baaloging. Tshireletso ya badiri, melao e sireletsa ditšhono tsa badiri ka go netefatsa gore ba tseelwa tlhoko sentle, ba fiwa ditlhokego tse di tshwanetseng jaaka ditshenyegelo tsa botsogo, tshireletso mo tirong, le tefo e e siameng. Diyunibesithi le di-college tsa temothuo di thusa ka thuto, dipatlisiso, kwetliso le botswerere jo bo ntseng jalo go tlhabolola bokgoni mo lephateng la temothuo. Melao ya badiri e na le seabe sa botlhokwa mo go netefatseng tshireletso, katiso, ditšhono tsa tiro mo baaloging. E leng se se thusang go tokafatsa maemo a tiriso le go oketsa tlhagiso.